Imeko zempangelo zabasebenzi basefama kufanele uba zilungiselele bona uba abasebenzi mabasebenze phantsi kweemeko ezilungileyo ngokomthetho wokuphangela efama.

Ukuqeshwa kwabantu abangamabhinqa kule fama izizathu zakhona kukuba kube nobulungisa nokulingana phakathi kwabantu abangootata nabantu abangoomama eendaweni zokusebenza ezinjengasezifama. Futhi ke esinye isizathu sesokuba abantu abangamabhinqa bafumane amathuba alingeneyo wengqesho nawafana nawongootata.

Ukusebenzisa ubukhaxakhaxa kwangoku kwezolimo okufana nokusebenzisa ii-drone kubaluleke kuba sikwazi uba sifikelele kuzo zonke iindawo zefama kalula futhi kunokuba kuhanjwe phantsi ngeenyawo. Futhi ke ukubaluleka kwabasebenzi uba bakwazi ukusebenzisa ubukhaxakhaxa bangoku kwezeteknoloji kwenza lula futhi uba bakwazi usebenzisa itheknoloji efana ne-drone efama.

Kubalulekile ukuba iimveliso zezolimo zalapha kweli lizwe lethu zithengiswe kumanye amazwe kwenzelwe uba kudalwe ingqesho nempangelo kubemi balapha kweli lizwe lethu. Kuphuhliswe futhi nezoqoqosho ngokurhweba ngezolimo namanye amazwe.

Izivuno ezikhulu zombona xa unefama zigcineka lula uba uye uthi uzigcine ezitotini uphinde uzigcine nasefrijini apho zizawufumana khona ukubanda enzele uba zingakhawulezi zibole.

Ukuba bendinokuba yinkukhu bendingakhetha ukuba yinkukhu efuyiweyo emzini, kuba ke mhlawumbi ndingabaweli uba yinkukhu yasefama eyazisayo uba kuyawuze ifike imini loba ibe yinyama, ixhelwe ibe yinyama.

Imicelimngeni iba mininzi kwiifama ezincinci zolimo oluphilayo ngoba ke kuye kutshintshe imozulu, itshintshe imozulu kubalele kuphinde kutshise kakhulu kuphinde kubande kakhulu. Loo nto leyo iyayichaphazela imfuyo nezilimo kwiifama.

Phambi kokuba ulime umhlaba uye uwufethelayize ngemanyora. Imanyora ikhona eseyenziwe ifethilayiza ethengiswayo ezivenkileni zezolimo kuphinde kubekho leyo oyiqokelelayo ngee-waste product zakho efameni yakho okanye eyadini yakho apho uhlala khona. Ngaloo ndlela umhlaba wakho nxa ugalela ezo zinto uza kukhawuleze ulunge uba ulime futhi ukhuphe izilimo ezintle nxa uvuna.

Le gadi yomfino inceda ngokuba siye sivune imifino nosapho lwam siyihlambe sikwazi ukupheka. Futhi eminye yale mifino iyakwazi uba ndingenza urhwebo oluncinci apha emphakathini okanye ekuhlaleni, ndithengisele abamelwane bam le mifino enzele uba ndikwazi ukufumana imali yokuba ndixhase kokunye ukutya esikudingayo endlini.

Xa unefama imithetho yoqasha abasebenzi ekufuneka uyilandele yile migaqo siseko esekwe yimithetho emele abasebenzi apha kweli lizwe lethu laseMzantsi Afrika.

Xa ukhulisa iinkukhu funeka uqiniseke uba uzikhulisela egumbini elivalekileyo elingangeni moya. Futhi ube nesibane esikhanyayo oko esisebenza ngombane futhi ukwenzela uba iinkukhu zakho zihlale zijongile zikhula kangcono. Futhi uphinde ube namanzi owabekileyo azawuselwa ziinkukhu zakho kanye nokutya kweenkukhu okuyi-saw dust.

Izilimo eziye ziyilungele imo yezulu yasekwindla iye ibe ngumbona, nethanga, nemifino ehlaza.

Xa ungumfama futhi uye wathi waxuba izivuno ezikumgangatho ophantsi nezivuno eziphume kakuhle kuye kuchaphazele ezi zivuno ziphume kakuhle zichaphazelwe zezi zivuno ezikumgangatho ophantsi. So kuye kubaluleke ukuba njengomfama uzikhethe izivuno zakho xa se uzilungiselela ukuzithengisa.

Andiboni mpazamo kwisigqibo sala mafama entsangu aseMampondweni kuba ebeseyenze le nto ngaphezu kweminyaka elikhulu futhi bezenzela. Ke ngoku iikhampani ezawuthi isuke ngaphandle ifune uqalisa iprojekthi yokukhulisa kodwa la mafama ebeseziqalele, ndivumelana nawo la mafama nxa esithi ayayikhaba loo nto iza nale khampani futhi ona azawuziqhubekela azityalele intsangu ngale ndlela aqhele futhi ayazi ngayo.